Batho ba bangata ba reka data e kabang lekgolo la diranta ho isa ho makgolo a mahlano a diranta ka kgwedi, ho bapala di-game difounung. Le ha ho thabisa, tjhelete eo e ka sebediswa ka tsela e molemo, jwalo ka ho ithutela bokgoni bo botjha internet-eng, ho batla menyetla ya mesebets, i kapa ho qala kgwebo e nyane. Sena se ka ba thusa ho aha bokamoso bo betere, ho fapana le ho qeta nako le tjhelete dipapading tse sa hlahiseng letho.

Batho ba ka fumana tjhelete ya mmuso kantorong ya dipapadi, ka ho etsa kopo ya thuso kapa ditshehetso tsa dipapadi, ba lokela ho tlatsa foromo ya kopo, ba fane ka morero o hlakileng wa papadi kapa boikwetliso, le bopaki ba hore ba hloka tshehetso. Ditshebeletso tsena di fumaneha ka nako e itseng selemong, mme ho kgothalletswa ho ikopanya le ofisi ya dipapadi ya lehae, bakeng sa tlhahiso leseding e felletseng.

Bana ba ka, ho bapala ka mehala letsatsi lohle ho wa nepahala, mmele ya lona e hlokang ho senyeha hore le be le matla, le phele hantle, le dutse le le mahlahahlaha. Ho ikwetlisa ho thusa pelo, mesifa le kelello, ha le bapala kantle, kapa le etsa boikwetliso, le ba le thabo e fetang ya mehala. A re etse kemiso ya motsatsi ka mong, moo re tla bapala, re ithute, le ho ikwetlisa ha mmoho.

Batjha ba lokela ho ithuta ho ikarabella, ho mamela ba bang, le ho etsa diqeto tse molemo. Tsena ke bokgoni ba boetapele, ba ka hodisa bokgoni bona ka ho kenya letsoho diketsahalong tsa setjhaba. Ho etella pele dihlopha sekolong, kapa ho nka boikarabelo malapeng, ho ithuta, ho sebetsa le batho ba fapaneng, le hona ho ba thusa ho ba baetapele ba matlafetseng.

Setswalle se ahileng sehlopheng sa papadi se bohlokwa, hobane se tlisa tshepo, tshebedisano le thabo. ha re tshehetsana re sebetsa hantle ha mmoho, re hlola ha mmoho, ebile re ithuta ho hlomphana. Se boetse se thusa ho re tobana le mathata, hobane re kgona ho thusana le ho kgothatsa.

Letsatsi leo ke ileng ka finyella katleho, ke ha sehlopha sa ka se hapile tlhodisano, kamora ho sebetsa ka thata le ho ikwetlisa ka tieho, ke ile ka ikutlwa ke le motlotlo hobane boiteko ba rona bo ile ba putswa, mme re bontshitse hore tshebedisano le boinehelo di tlisa katleho.

Ke ithutile mamello, tshebedisano, boikarabelo le ho se ke katela ha bonolo. Dipapadi di nthutile ho sebetsa le ba bang, ho hlompha melao, le ho sebetsana le tlholo, kapa ho hlolwa ka boitelo. Ke ka hoo ke kgothaletsa batjha ho kenya letsoho dipapading, hobane di ba aha ka maikemisetso le botshepehi bophelong.

Ka pono ya ka, ho ruta batjha ka dipapadi tsa setso sa rona, ke mohato wa bohlokwa haholo bakeng sa ho boloka le ho matlafatsa setso sa rona . Dipapadi tsena ha di fane fela ka boithabiso, empa di boetse di ruta botshepehi, tshebedisano, tlhompho le maitshwaro a matle . Ke tsela e phedisang history-i ya rona, e kopanyang meloko, ebile e matlafatsa boitsebahatso ba rona, jwalo ka ma Afrika Borwa.

Bana ba ka tseba hore dipapadi tsa batho ba baholo, haeba ho na le tataiso e hlakileng ho tswa ho batswadi, kapa barutehi e ba bolelang ka dikahare tse sa loketseng le dilemo tsa bona. Dipapadi tsa batho ba baholo hangata di na le ditaba tse kang pefo, puo e mpe kapa diketso tsa thobalano, tse sa lokelang bana. Ho thibela sena, batswadi le barutehi ba ka hlahloba maemo a ditshwantsho tsa dipapadi, ba beha meedi ya ho bapala dipapadi, ba bua le bana ka kotsi ya ho bapala dipapadi tse sa ba lokelang, le ho ba hlokomela ha ba bapala.

Ke ile ka utlwa bohloko le maswabi, hobane ke ne ke atametse hore qete game kapa papadi , empa data ya fela ka tshohanyetso. Ke ile ka ikutlwa ke nyahame, empa ka e kgopotsa hore ke tla kgona ho tswela pele, ha ke se ke na le data hape. Ka qetella ke tima papadi, ka leka ho fumana Wi-Fi kapa ho boloka data bakeng sa letsatsi letlang.

Ee, disebediswa tsa dipapadi sekolong sa rona, hangata di fumanwa ke batsamaisi kapa bafani ba kantle , mme ho hloka tshehetso ho di tla bolla. Re ka thabela haholo tshehetso ya hao, jwalo ka motsamaisi wa kgwebo motseng wa rona.